Di-fake news tse e leng gore di ama batho ba Aforika Borwa, ke example e leng gore kgale e diragala nou mo South Africa, ya gore makgowa ba ba rileng, ba ile ba bua maaka ba tsamaya ba ya ko United States, ba bua mo di-newspaper-eng le dipampiri tsa gore batho ba makgowa ba bolaiwa. So seo se ne se sa tseye batho ba ngata sentle ka kaobane e ne e le maaka, e ne gore lehatshe ya kgolwa maaka ao gore rona batho ba bantsho re lematsa makgowa la go se jalo ka kaobane mo South Africa ra ratana, ene jaaka re na le mathata ya na mare taba ya gore re bolaya batho ba makgowa, e ne e sa re tsaya sentle. Dilo tse dintsi tse di leng gore di diragala mo di a lematsa ka gobane di kgone go bua maka, di kgona go senyetsa le motho mmereko, di kgona go dira gore le batho ba sa re tseya sentle, ba dinaga tse dingwe.

Technology gore e tlale-tlale jaana gape e gole thata, e dira gore batho bangata ba na le access mo dilong tse dintsi mo dibukeng, e direla gore le bana ba ba tsenang sekolo ba kgone go itse dilo tse e leng gore kgale ba sa kgone go di itse. E direla gore le batho ba kgone gore ba itse le dilo tse e leng gore le batho ba ngata kgale ba sa kgone go di fitlhelela. Thekenoloji nou e diretswe gone gore jaaka e nna ga ngata jaana e direla gore batho ba bangata ba kgone le go itirela tjhelete online, batho ba ba ngata ba kgona go apply-ela le mmereko online, batho ba bangata e kgale ba sa itse le gore go na le sengwe se se bidiwang di e rutile batho ba bangata especially bagolo ba e leng gore bone ba goletse le batho ba e leng gore ba gola ko metseng e leng gore ga go na le access ya internet-e mo go bone. Mara batlana le o ne a go improver a bophelo ba bone ka nthwe ka thata ka kaobane e tle go dira gore bana bao ba ba tsenang sekolo ba kgone go dira mmereko, ba kgone le go itse dilo tse dintsi tse e le goreng ga ba kgone go di fitlhela ka metlha yotlhe.

E limited ya go direla gore batho nako tse dingweyana ha ba dira data e limited, ga ba kgone go dira dilo tse e leng gore kgale ba nagana go di dira or ba batla go di dira. Like for example ha ngwana sekolo a na le data e limited a ba fiwa assignment ko sekolong, e nna nkgang ya gore data ya fela ha data e fela ha feleletsa mmereko wa sekolo. Mare ha batho ba tla gore ba tla kry-a data e limited, ba tla kgona go dira dilo tse dintsi. Ba tla kgona le gore ba dira dilo tsa sekolo, ba ba ba dira dilo tsa mmereko, le gore ba ba ba kgone go access a dilo tse dingata bo dibuka, bo di le ditaba, le ba ba ba kgone go batla le di-video tsa baithutwana ba e leng gore ba rutiwa ba ba tsenang sekolo le ba bangwe ba kgona go sheba le ditaba, le ba ba kgona go ithuta mo dilong tse dingata mo bophelong.

Dilo tse dintsi tse e leng gore di a dirisiwang nou jaana mo bophelong bo re bo phelang, e ke e ratileng thata ke air fryer ka kaobana ha o kgone go dirisa le mafura mo go yone. O fryer di-chips he la ka speed-e fela mole bo go siama and gape go diragala gape le di-chips tse di sa tlala le mafura e ne di nna monate tota. Ke rata air fryer ka bojotlhe ba ka ka kaobane air fryer eo ke dilo tse e leng gore ke ne e sa lebelela gore mo botshelong di tla nna teng mara ke tsone tse ke technology e ntšha e le gore e ntse e tlhatlhoga entse e tlhatlhoga .

Gore o bona batho ba bangata ba dula ba ntse ba le mo social media le mo difounung tsa bone ke taba gore batho ba ba bangata ba rata go follow-a le go batlisisa ka ba bone, ba rata go sheba le diaparo, le gore go trender eng, le batho ba bangata ba rata go sheba gore ditaba go diragala eng, ba bangwe ba rata go sheba di-video ba rata go tlhagisa gore ba ya kae, go nowa kae, go jewa kae, ba bangwe ba rata go bona gore ba tla apaya eng, ba bona di-chef di apaya mo di social media-eng. Mare go dira yalo ke taba ya gore batho ba bangata ba rata ditaba tsa batho, and e dira gore batho ba ba bangata ba lebale gore go tlotla le motho o mongwe ke eng, and e so seo ha sa siama kaobane e dira gore o sa connect-a le batho ba bangata mo lefatsheng.

Didiriswa tse di botlhale mo bophelong, tse e leng gore di a re thusa mo bophelong. Ke taba gore thekenoloji ya nou jaana le dilo tse re di dirang, di a re thusa kaobane most of the time batho ba especially ba ba apayang jaaka di chef-e tse di tumileng molefatsheng. Di dira gore batho ba kgone go follow-a. E ne nou jaana go rutiwa dilo tse dintsi re kgona go itse dilo tse dintsi ka dilo tse dintsi tse di diragalang re kgona go batla gore re itse gore jaaka go le jaana, lehatshe lotlhe go diragala not just fela mo Aforika Borwa re kgona go bona gore batho ba ba bangata ba ba sa dule mo Aforika Borwa ba phela jang ba dira dilo jang, le le rona re ithute gore le rona re dire jang go ya ko pele.